Pele o kena hare ha serapa sa ka, o tlameha ho rwala disebediswa tse sireletsang. Mme o etse bonnete ba hore ha o hate dimela tsa ka. Hara serapa sa ka ke metse ditapole tseo ke di rekisetsang bo ra lebenkele haufinyana le nna, ke metse hape diapole hobane ke na le vitamin-e e Ngata. Ke boetse hape ka jala dibanana, mahapu le dilamunu tseo ke di sebedisang ho etsa lero. Lero leo ke le rekisetsang batho ba haufi le nna.

Ho ya ka nna, le ho ya ka maikutlo a ka, ke kgothaletsa sehwai se setjha ho hira percent-e e kana ka mashome hlano ho batho ba batjha, le percent-e e nngwe ya mashome hlano ho batho ba nang le boiphihlelo. Se se tla tlisa tekatekano hare ha projeke le company. Batho ba nang le boiphihlelo ba ka ruta batho ba batjha hore dintho di tsamaya jwang hara diprojeke, mme batho ba batjha ba tla ithuta haholo ho tswa ho batho ba nang le boiphihlelo.

Jwalo ka rapolasi a monyane, o tshwanetse ho dula o na le tsebo ya hore dinako tsa komello di neng, mme o tshwanetse ho boloka metsi a lekaneng bakeng sa dijallo sa hao. Se o tshwanetseng ho se etsa ke ho dula o na le ditanka tsa Jojo tse o di tshetseng metsi a tla lekanang dijalo tsa hao ho fihlela nako e tlang mo pula e tla nang.

Dumelang batswadi, tsatsing lenana re tlo nka leeto. Leeto le yang polasing ya Ntate Moloi. Bohlokwa ba leeto lenana ke hore re lo ithuta ho mela, le ho ithuta bohlokwa ba ho mela se e leng sa hao jarateng ya hao. Re lo ithuta hore ke mobu o jwang o ka sebediswang ho mela, mme re kgutle re ithute hore ke eng tse tshwantseng o di etse ha o batla ho mela dijalo tse leng tsa hao. Le hore dijalo di se ke dia senyeha o tshwanetse ho etsa jwang.

Ha o rata ho lema ho na le di-App tseo o ka di sebedisang, di-App tse di ka o fang tsebo ya temo, le hore o tshwanetse ho etsa eng le hore o tshwanetse ho sa etsa eng. Hore temo ya hao e hole le dijallo tsa hao di hole, di-App tse tshwanang le EzyAgric le Afri Farmers.

Dimela tse tshwanang le poone le lehapu, ha se dimela tse ratang metsi a mangata. Ha ho le jwalo wena jwalo ka molemo o tshwanetse ho etsa bonnete ba hore o sireletsa dimela tsa hao. O tshwanetse ho ba le tsebo tsa nako tsa dipula hore o kgone ho sireletsa le ho kwahela dimela tsa hao, e seng jwalo di tla senyeha.

Ho ya ka pono ya ka, le ka tsebo ya ka, bahiri ba masimo ba re ha ba hire batho ba bo mme ka hore, batho ba bo mme ba sebetsa ba iphomotsa. Ha ha ba tle ka nako mosebetsing hape ba dumela hore masimo ha se a basadi. Ka hore ho na le ditshipi tse thata tse bimelang tse leng hore di hloka ho kukiwa, mme seo se tla hlola matla a basadi.

Hangata batho ba dulang mapolasing le ba sebetsang mapolasing ba dula hare ha ntlo tsa masenke. lehlwa lenana le ka ba senyetsa maphelo ka ho ba kodisa, mme ha ba no thola thuso e le ka pele. Ka hobaneng ba le hole le dipetlele le di-clinic. Hape lehlwa lenana le ka lematsa dijalo tsa bona le dimela tsa bona. Ba ka fetsa matsatsi ba sa kgone ho lema le ho kutulla ka baka la lehlwa.

Ha o batla ho jala cotton o tshwanetse ho etsa bonnete ba hore setsha, kapa sebaka seo o se batlileng ho jala cotton se na le mobu o montle. Mme hape o tshwanetse ho etsa bonnete ba hore mo setsheng seo o tla beng o jala cotton ho sona letsatsi le fihla ka bongata. O tshwanetse ho netefatsa le hore moo o jalang cotton ya hao teng, lehlwa kapa leqwa kapa pula ha di ne haholo. Hobaneng ntho tse tharo tse di ka senya cotton ya hao.

Ho ya ka nna batswadi ha ba lokelwa ke ho ya le bana polasing ho lo sebetsa. Ka hore ka nako eo batswadi ba sebetsang ka yona bana ba tshwanetse ba ba ile dikolong, e fela batswadi ba bangata ba tlangwa ke hore haufi le dipolasi moo ba sebetsang kapa ba dulang ha ho na dikolo. Dikolo di hole, hape ba tlangwa ke hore hae mo ba tswang teng ha ho na motho o tla ba hlokomellang bana, ba ba salle le bana ha bona ba ile mosebetsing. Jwale ba tshwanetse ho nka bana ba bona, ba tsamaye le bona ho ya polasing e se ka thato ya bona.

Ha ho bonolo ho sebetsa polasing ka hore o bona dikotsi tse ngata, dikotsi tsa ho sebetsa polasing di ngata. Ditrekere di kgolo, mme hape di lerata, o ka fihlela e le hore motho a sebetsang fatshe le a sebetsang trekereng nako tse ngata ha ba bonane. Motho a trekereng o tla be a kganna, a sa shebe hore ho etsahalang fatshe, a iphihlele a sa kgannile a thutse batho ba eleng hore ba fatshe. Hape Bakganni ba ditrekere ka bongata ba na le ho sebetsa ba nwele ba tauwe, mme seo se kosa hore ho be le dikotsi tse ngata dipolasing.

Ho etsa bonnete ba hore tamati ya bona e fumana metsi a mangata ka nako yohle. Ba tshwanetse ho kenya le ho reka difafatse. Se se tla etsa hore nako e ba batlang ho bulela metsi ho nosetsa, ha ba tshwanela ho nosetsa Ka lethombo kgafetsa kgafetsa. Sa bona ke ho bulela feela pompo ditamati di fumane metsi a lekaneng.

Ho qala polasi ya dimmutlanyana, o tlo hloka ho tsetela ho disebediswa tsa bohlokwa tse kang disaka tsa mmutlanyana kapa masaka. Tsamaiso ya ho di fepa le ho nosetsa, dipene tsa ho ikatisa le terata bakeng sa masaka. Hape o tlo hloka disebediswa tsa ho tshwara le ho hlokomela dimmutlanyana ho kenyelletswa diatlana, dijari, le disebediso tsa tlhahlobo ya bophelo bo botle. Ho feta moo, o ka nna wa hloka disebediswa tsa ho lokisa le ho boloka phepelo jwale ka dijesetso meqomo ya polokelo, mohlomong le trekere kapa motjhini o mong bakeng sa ho laola lekgolo la dijalo.

Hoya ka nna, nka tjheka a sekoti mo ke tla bolokelang metsi teng, mme hape nka re ka ditanka le ha ekaba tse tharo tsa di-jojo. Mo ke tla bolokang metsi ke tsebe hore mohlang nakong tsa komello di fihla ke tla be ke na le metsi a lekaneng hore ke kgone ho nwesetsa meroho ya ka polasing.

Hore dihwai di kenye tjhelete e ngata ka nako e potlakileng. Ba tshwanetse ho kenya kopo le tshebedisano ho mabenkele a maholo, ho tshwana le Shoprite, Checkers kapa Pick n Pay. Hore e be bona ba e leng hore ba ba rekisetsa meroho le ditholwana. Se hape se tla thabisa bareki ba bangata hore ba reke dijalo tse hotseng ka hlaho, mme hape se se tla tlisetsa dihwai tjhelete e ngata mo sebakeng se potlakileng.